Ndingaziva ndiqhathiwe kakhulu kuba kaloku idatha iyadura. Ngoko xa iphela ngaphambi kwexesha ndingekayisebenzisi ndingaziva ndiqhathiwe kakhulu kuba kaloku akululanga ukuthenga ukuthenga idatha ixabiso layo liphezulu kakhulu ndingaba nomsindo.

Ndinokusebenzisa u-one gigabyte kuba zininzi izinto endizisebenzisayo ikhompyutha, ifowuni namasebe ezonxibelelwano okanye ii-platform zezonxibelelwano.

Ewe, ndakhe ndaphelelwa yidatha. Xa kungekho ndlela yokuyithenga kuloo ndawo ndikuyo okanye ngelo xesha imali ndingenayo ndiye ndicele umntu okufutshane kum ukuba andixhumanise kweyakhe ukwenzela iimeko zongxamiseko kuphela, kodwa ke xa zingekho ndiyancama ndinyamezele de ndibe nemali yokuthenga idatha kodwa xa zikhona iimeko zongxamiseko ndiye ndenze ngaloo ndlela.

Ndiyijonga amaxesha amabini okanye amathathu enyangeni kuba ndisebenzisa ikhontrakthi loo nto yenza ndazi ukuba ndifanele ndiyikhusele kangakanani.

Ngokwawam amava ayanelanga kuba ngoku nemisebenzi sekusetyenzelwa ezindlini isebenzisa idatha kakhulu iikhompyutha neefowuni ngaloo ndlela ayonelanga kwaphela i-one gigabyte.

Ewe, ikhona inethiwekhi ebonakala ibhetele kunezinye, iTelkom endiyisebenzisayo mna nosapho lwam ibonakala ibhetele kunezinye xa kufika kwamaxabiso edatha.

Xa kuthethwa ngedatha kuthi qatha imali engqondweni ngendlela exabiso ngayo. Xa umntwana wam esithi ucela idatha ndiqale ndicinge uba udinga engakanani iza kundibiza malini, indibangela ixhala.

Xa kungekho lula ukucebisa umntu malunga nedatha okanye inethiwekhi anokuyithetha kuba kuxhomekeke kwindawo akuyo ukuba yeyiphi inethiwekhi ebamba lula. Kodwa kuba mna ndisebenzisa idatha yeTelkom endenzela kube lula ngokwepokotho yam okanye ngokwemali yam, ndinokumcebisa yona xa isebenziseka okanye ikonektha ngokulula kwindawo ahlala kuyo naye.

Kukwehliswa kwamaxabiso edatha anokunceda ukufikelela abantu bonke bantlobo zonke okanye oosomashishini abazinzileyo xa benokwenza ukuba idatha ifumaneka mahala kuzo zonke iindawo zikawonkewonke loo nto ingenza ukuba kube lula ngabantu abangathathi ntweni ukuze bakwazi ukusebenzisa idatha yamahala efumaneka ekuhlaleni.

Ndingakhathazeka kakhulu xa idatha yam ebefanele uba iphela emva kweveki iphela ndingekayisebenzisi ndingakhathazeka kakhulu kodwa andiqondi uba ikhona into endinokwazi ukuyenza ngaloo meko kuba zithi xa uyithenga bayakuxelela ukuba izawuphela nini, xa ungayisebenzisanga kuba yingxaki yakho leyo ngoko andinakuba andinakuba na ndawo yakusithethela okanye yakubambelela xa ndingakhange ndiyisebenzise ngayo loo veki. Kodwa ndingakhathazeka kakhulu ndize kwixesha elizayo ndiqiniseke uba ndiyayisebenzisa ngaphambi kokuba iphelelwe.

Fezile mhlobo wam, yho! Awuyazi into endehleleyo ngoku lo msebenzi wesikolo ekufanele siwungenisa sakusasa ngomso bendisaqalisa ukungena kwi-intanethi ndifuna ukugqibezela wona kuba ndiwushiye phakathi izolo ngoku ndinexhala kuba ndiphelelwe yidatha andizukwazi ukufaka loo msebenzi kusasa, ke loo nto into endicaphukisa kakhulu ndigqiba ukuyithenga le datha ngolwesihlanu ayifanelanga ukuba seyiphelile. Ngendlela edura ngayo andikwazi nokucela imali kumama notata futhi ndiphinde ndicelele kwale enye ebendiyithengile seyiphelile ngeentsuku nje zimbini. Andazi mandithini andazi ungandinceda njani mhlobo wam, xa ubunokwazi bendingavuyela undincede okanye ndize kuwe apho senze sobabini xa unayo idatha okanye xa ungakwazi kundithengela, xa ukwazi ungandithengela. Ndiyabulela kakhulu ngondiphulaphula.

Ngolwam uluvo ngamaxabiso edatha, aphakame kakhulu awafikeleleki kubantu bonke kunzima ukuthenga idatha yiloo nto kulula ukuthenga iWi-Fi engenamda ukuze ukwazi ukwenza ezinto. Kubhetele ukuba neWi-Fi kunokuthenga idatha. Andiqinisekanga ngomgaqosiseko omalunga nokujonga amaxabiso edatha andazi nokuba ukhona na.